Re apara diaparo tsa Batswana, e leng mosese wa setso, leteisi le blouse-e. So, re boe re rwale tuku mo tlhogong, re tsenye tshwene, lesela la mokokotlo. Di bile tsa fetoga fa dingwaga di ntse di feta ka gonne mekgwa ya go bopa diaparo e tokafetse. Diaparo tsa setso di apariwa mo malatsing a a kgethegileng fela. Go fetoga ga moaparo wa gompieno e dirile gore bašwa ba sa tlwaela diaparo tsa setso.

Ee, ke a dumelana ka gonne ke go supa setso sa gago, go tlisa farologano mo setlhopheng, batho ba ka botsa, ba ithute ka setso sa gago. Moaparo wa setso o ka o kopantsha le moaparo wa segompieno gore o lebege o nne le tlotlo.

Seaparo sa Mapedi se sentle ka mebala jwa bone e e kgethegileng. Ke seaparo sa tlotlo le boikgabo, ebile se dira o nne le seriti. Mosese wa bone o moleele, o kgabisitswe, o ka se apara gongwe le gongwe. Bokgoni jwa go tlhama.

Nnyaa, ga se diaparo tsa setso tse di rotloetsang tiro eo, mme ke tsela e lefatshe le fetogileng ka gone. Ga se rotloetse go tlhoka seriti, mme di emela semela le boitshepo jwa setso. Bana ba segompieno ba rotloediwa ke thelebišene, ditlhopha tsa fashion-e le di celebrity. Ngwana o tlamehile a gole a rutiwa melemo ya go tlotla mmele le maitshwaro mo setšhabeng.

Fashion-e, diaparo, dibaga, le dilwana tsa go ikgabisa ke karolo e e kgolo ya tsela e motho a iponang le go ikitse ka yone. Ke di na le maikutlo le bokao jo bo farologaneng mo ditseleng tse di farologaneng, mme di ka lemogiwa ka mebala, mekgwa, mokgwa wa go apara, le mafoko a a dirisitsweng mo go yone. Di na le seabe se segolo mo setšhabeng le seabe mo tumelong.

Moaparo wa mosadi o o nyetsweng ke o latelang, o apara leteisi kgotsa setshwaro, o rwala tuku kgotsa tlhako ya tlhogo, o apara moaparo o o khurumetsang mmele otlhe, e o supang tlotlo le boikarabelo. E supa gore ga a sa tlhole e le lekgarebe, go bontsha maemo a gore ke mosadi mo lenyalong.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letlhare, leteisi, kapa seshweshwe. E diriwa ka letsela le le tiileng. Ba dirisa letlalo la diphologolo jaaka pudi, kgomogadi, motlhaba. Tsone di dirisiwa mo go kgabisiweng. Maina a diaparo a gompieno a Setswana ke a a latelang, leteisi kapa seshweshwe, tuku, khiba, dithari, mokgabe wa molala.

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke e kgolo le e kgethegileng. E bontsha gore ke wa setso sefe, e tlhalosa maemo jaaka mosadi o o nyetsweng, e supa tlotlo le seriti mo meletlong ya setso. Gape di supa tumelo, le di ka tsa semoya, e boe e supe botlhokwa ya setso mo botshelong.